Jwalo ka motho ya tummeng ya ipalang ditabeng, ke ne ke ka qala ka ho sheba dihloho, ebe ke sheba metjha ya ditaba ya setjhaba, ho bona hore na balatedi ba ka ba itshwara jwang. Ke ne ke tla ikopanya le sehlopha sa ka sa dikamano tsa setjhaba ho buisana ka leano le ho nahana ka mohato wa ka o latelang. E beng ke ho fana ka polelo kapa ho etsa dipuisano. Ka mora ho nahanisa ka boemo boo, ke ne ke tla tsepamisa maikutlo tabeng ya ho dula ke tiile, le ho boloka dintho ka tsela e nepahetseng. Ke hopola hore ditaba di tla feta, empa takatso ya ka le boinehelo ba ka mosebetsing wa ka, bo tla dula bo le teng. Qetellong, ke ne ke tla tswela pele ho theha le ho etsa seo kese ratang, ke sebedisa phihlello le monyetla wa ho hola le ho ithuta.

Ha e ba o na le bothata ba ho etsa qeto ka film, ke kgothalletsa Black Panther ya selemo sa twenty eighteen. Film ena ya Marvel Superhero ke papadi e monate e kopanyang dipono tse makatsang. Tatallano ya ketso e kgahlang, le lefatshe le nang le dintlha tse ngata tse kgothalleditsweng ke setso sa maAfrika. Ka sebapadi se nang le talente, ho kenyelletsa Chadwick Bosman le Michael B Jordan. Film ena ke mokete wa boitsibahatso, setjhaba le matla a boemedi, jwalo ka morati wa di-film. Ke nahana hore o tla rata ho tsamaya ho matla ha Film. Dipapadi tse sa lebaleheng, le tsela e hlahlobang ditaba tsa boetapele, boikarabelo le setso. Ntshepe, o keke wa swetseha.

Hona le sengolwa sa ditaba sa bohata seo ke ileng ka se bona, se ngodiweng sena, se ne se tletse ka ditaba tse makatsang le ditaba tse fosahetseng, tse ileng tsa etsa hore ke belaele bonnete ba tsona. Ha ke ntse ke batlisisa ka ho eketsehileng, ke ile ka fumana hore sehloho seo, se iqapetswe mme se reretswe ho thetsa babadi. Boitsebiso bo fosahetseng, ho hahella ha mehlodi e tshepahalang le lentswe le leeme kaofela, di ile tsa tlatsetswa qetong ena ya hore pampiri ena e ngola mashano. Phihlello ena e ithutile ho netefatsa dintlha pele ke di amohela.

Wi-Fi lekeisheneng e fetotse. Dintho e hokahanya baahi le lefatshe, disebediswa tsa thuto le monyetla wa moruo. Baithuti ba ka qeta mosebetsi wa sekolo o etsetswang hae, mme borakgwebo ba ka fihlella bareki ba batjha, mme le ditho tsa setjhaba di ka fumana lesedi la tlhokomelo ya bophelo le ho dula di tseba, ditaba tsa tsa lehae le tsa lefatshe. Di ka ntlafatsa boleng ba bophelo ka kakaretso le ho ba fa matla a ho nka karolo moruong wa digital.

Dumela ke o letsetsa mabapi le router eo ke rekileng lebenkeleng la hao, eo ka bo madimabe e emisitseng ho sebetsa. Ke e rekile dikgweding tse tsheletseng tse fitileng mme, e sale ke sebedisa kgafetsa ho tloha ka nako eo. Taba ke hore ha e phatlalatse letshwao lefe kapa lefe, mme ha ho disebediswa tsa ka tse ka hokelang ho yona. Ke lekile ho e qala botjha le ho sheba digwele empa ho bonahala ho se letho le sebetsang. Ke kopa ho kgutlisa kapo ho kgutlisetswa tjhelete, ho latela seo le ka se kgonang. Ke kopa o ntsebise hore na ke mohato ofe eo ke lokelang ho o nka ka mora mong. Ke lebohela thuso efe kapa efe e o ka fanang ka yona ho rarolla bothata bona.

Bana ba ka ba na le bothata ba Wi-Fi ya mahala library. E among bokgoni ba bona ba ho etsa mosebetsi wa bona wa sekolo, ke tla iteanya le lefapha la ditshebeletso tsa bareki la pokellong ya dibuka, ho tlaleha bothata le ho kopa thuso. Library ena e na le boikarabelo ba ho fana ka phihlello ya Wi-Fi, ka hoo nka bua le ralibrary kapa lefapha la IT ho rarolla bothata bona, ha e be ho hlokahala, ke kopa hape le ho bua le mookamedi wa library ho netefatsa hore taba ena e rarollwa ka potlako. Ke tla fana ka dintlha tse mabapi le bothata, ho kenyelletsa nako le letsatsi leo e etsahetseng ka lona ka ho sebetsa le basebetsi ba library. Ke tshepa ho rarolla bothata bona le ho kgutlisetsa bana ba ka marangrang ho phetha mosebetsi wa bona wa sekolo.

Wi-Fi e fetotse dikarolo tse fapaneng tsa bophelo Afrika Borwa. Phetoho e nngwe ya bohlokwa ke keketso ya phihlello ya thuto le tlhahiso leseding, haholo dibakeng tsa mahae mo kgokahanyo ya internet-e e neng e haellwa pe. Ka Wi-Fi baithuti ba se ba kgona ho fumana disebediswa tsa marangrang, ba nka karolo ho di platform tsa ho ithuta ka electronic. Le ho kena marangrang a thuto ya lefatshe, ho kwalwa lekgalo la tsebo le ho bula menyetla e metjha. Phetoho e ngwe e hlokomelehang, ke kgolo ya kgwebo ya E-commerce, lr kgwebo ya digital-e, e nolofalletsang dikgwebo tse nyane le borakgwebo ho fihlella mmaraka o pharaletseng. Ho rekisa dihlahiswa ka marangrang, le ho qatisana lehlokwa le moruo wa digital. Ka hoo, ba matlafatsa kgolo ya moruo le ntshetsopele.